Okokuqala nje, engamupha khona, noma isiluleko engamunikeza sona, esiwukuthi ahloniphe umnyeni wakhe. Njengoba esesuka lapho ekhaya ehamba eyovusa omunye umuzi, okuwukuthi lowo muzi loyo sekumele awubambe ngezandla zombili, afike khona abe nenhlonipho, ahloniphe omncane, ahloniphe omdala kuze kuye ngisho ekatini lakhona. Akhombise inhlonipho, ahloniphe nomnyeni wakhe, ukuze umendo wakhe uzoba impumelelo, uzoba nenjabulo. Inhlonipho nje kuphela, ngaphandle kwenhlonipho umendo wakho angeke uze uphumelele.

Ulimi lube nomthelela omuhle kakhulu ekulolongeni ubunikazi bami bamasiko, nobumi uqobo impela. Ulimi lami iyona ndlela engixhumana ngalo nabantu abangiphethe, sengisho amadlozi. Iyona ndlela engikwazi ukuthi ngixhumane ngayo, ngibonge, ngikhale, ngicele kubona. Ebese kuba enye futhi yezindlela lapho esithi masihleli khona sibe nokujabula, sijabule ngalo phela lolu limi leli, ukuze kuzobalula ukuthi sizwane, inkulumo yethu ibe lula. Siphinde sifundise futhi isizukulwane lesi esizalwayo njengamanje, ukuthi kahle kahle thina singobani, imvelaphi yethu iphumaphi, imaphi amasiko esiwalandelayo, ngalo lolu limi lolu engilikhulumayo.

Yebo, ngingawunqaba lowo mshado loyo ohleliwe. Kungani na ngisho njalo? Sesiphila esikhathini senkululeko njengamanje, lapho umuntu nomuntu evumelekile ukuthi azisho ukuthi ngabe imizwa yakhe ithini, asho indlela azizwa ngayo. Mina ngicabanga ukuthi ngabe ukwephula inkululeko yami leyo, ngabe ukwephula amalungelo ami ukuthi bangihlelele umuntu engashada naye, ekubeni mina ngingazikhethela ngenhliziyo yami umuntu engimthandayo. Njengamanje siphila esikhathini senkululeko, lapho ubani nobani angazikhethela ukuthi yini ayithandayo. Lowo mshado loyo ngingawenqaba noma ngabe kuthiwa udumaza umndeni wami noma ulahla inkolelo.

Indlela engenza ngayo ukwenza ubulungiswa, endaweni yasemakhaya ukuthi ukwabiwa komhlaba phakathi kwemndeni kube nobulungiswa nalapho bezothola khona izindawo ezilinganayo. Yilapho khona ngizofika nohlelo lapho umuntu nomuntu ezothola isilinganiso sendawo elingana nawo wonke umuntu. Ngaleyo ndlela sizofika nabazokala yonke indawo, bayikale indawo ukuthi isuka ngapha iya ngapha, iyalingana nekamakhelwane ukusuka ngapha uze uyofika ekugcineni. Sonke isizwe noma bonke abantu endaweni, bazoba nendawo elinganayo. Akekho umuntu ozoba nendawo enkulu noma encane ukudlula omunye umuntu.